Xa uvumela unyana wakho ukuba aqhube engenayo ilayisensi yomgwaqo usebungciphekweni wokuba amapolisa omgaqo akubambe, akubhalele itikiti lemali ezithe xaxe ukuba uzibhatale ngenxa yokubana ufake unyana wakho engozini enkulu kakhulu ukuba aqhube engenampephamvume yokuhamba endleleni. Futhi nawe mnikazi wemoto usenokubanjwa, uvalelwe ejele ngenxa yokubana unyana wakho angenza ingozi endleleni kuchaphazeleke abantu abaninzi okanye alahlekelwe bubomi bakhe.

Iinkampani zijongana neengxaki zokubana kwinkqubo kwinkqubo ye-custom clearance iinkampani zibizana amaxabiso amakhulu, ezinye zibizane amaxabiso amancinci. Loo nto yenza ukuba kubekho ungquzulwano phakathi kweenkampani zangaphakathi neenkampani zangaphandle, ezinye zingafuni ukubhatala iimali zelinye ilizwe. Loo nto leyo yenza kube khona ungquzulwano phakathi kwamazwe omabini.

Mhla kwakufuneke kuba ndifike kwindawo ethile ndisebenzisa iteksi, ndathi ndisendleleni eya edolophini iteksi le endandihamba ngayo yamoshakala. Ukumoshakala kwayo, okokuqala yaphunyelwa ngamavili kwanyanzeleka ukubana sime ndaweni thizeni. Umqhubi lowo kunye nokhondaktha wakhe bahlike bayilungise. Sathi futhi sesiphinde sihamba kwangale teksi inye umnyango wayo waphuka.

Umntu ohamba endleleni ngeenyawo enxilile uye angene endleleni yabaqhubi beemoto ngenxa yokuba unxilile futhi akaboni, nengqondo le ayithathi kakuhle. Loo nto leyo yenza ukuba kube khona iingozi ezininzi endleleni. Futhi abantu abanintsi abafumana iingozi behamba ngeenyawo ngabantu abanxilileyo kuba ingqondo yabo ibhidiswe butywala ababuseleyo. IsiXhosa sithi, umntu oqhuba amatakane akakwazi ukucinga kakuhle.

Mhlobo wam endimthandayo, phambi kokuba singene endleleni sihambe, ndicela ukuba ufake ibhanti lesikhuseli.

Eneneni abantu basekungciphekweni ngabakhweli. Abakhweli bakhwela kwiimoto zabantu, ooBolt neeUber abangazaziyo ukubana ziqhutywa ngobani. Loo nto leyo ibangela ukuba kube lula ukuba kwenzeke i-human trafficking, ukwebiwa kwabantu. Loo nto leyo abakhweli ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo, qho xa umntu ezoba nohambo elizomenza ukuba asebenzise uBolt okanye iUber makaxelele umntu amthembileyo amnikeze ne-live location yakhe.

Xa ufika emva kwexesha xa inguwe oqhubayo, mhlobo wam, kwenza ukuba bonke abantu bafike emva kwexesha emsebenzini. Futhi yenza loo nto ukuba sifike emsebenzini sele singxamile singenzi izinto ngexesha, singenzi izinto ngohlobo ebekufanele ubana sizenza ngalo kuba sifike emva kwexesha so yonke into esiyenzayo siyenza kuba sileqa ukugqiba kwangexesha.

Izinto endingathanda ukuba zitshintshwe kumsebenzi wam wokuqhuba, yokuqhuba itekisi zezi. Xa abakhweli besiza kufuneka baphathe amakhadi ukuze bangalwi ngeetsheyinji zabo emotweni. Loo nto ingenza ukuba kube lula for mna mqhubi nabo abakhweli, kube khona ukuzola kwindlela esiyihambayo.

Ilizwe endingathanda ukuba ndilikhenkethele ukuba bendinalo, lilizwe eliphesheya elibizwa ngokuba yiParis kuba lilizwe elidumileyo kakhulu, elinendawo entle yokubukwa. Elinendawo entle futhi elithandaywo ngabantu abanintsi. Ndingathanda ukukhenkethela ilizwe laseParis.